Ke nahana hore dintho tseo, ke dintho tsa batho ba batsho, tsa ho amohela ngwana tse nepahetse.

Ke bona le bohlokwa ho isa, ho rua diphoofolo , hobane ke seshabo sena se tlamehileng se jowe. Ho molemo hore diphoofolo di be teng jareteng. He ha ke ditshabe, ke di rate hobane dia hlabuwa, di hlajuwa ka di-injection tseo ke sa di tsebeng ka hoo, di hola ka speed.

Nna e keileng ya ngetsahalla ntho jwalo ka ke le kgutsana, empa ha ke soka ke bona motho a sokang a tlosa kgutsana ho mang, ho etsahala, le nna .

Ee, ba teng batho bao , ba bapalang karolo ya e hantle bophelong ba ka , o thole batho bao ba ka o jwetse bo ntho tse nepahetseng ba o fe tjhelete, e be ba o eletsa, hore bophelo bo phelwa jwang.

Ke bona e le hore ntate ke yena tlameha etseng dintho kaofela di felletse ka tlung, le ha ebe mosadi a sebetsa, ba sebeletse ena le mabaka a hae. Hobane jwale e tla di seriti sa monna.

Nna ke tsona tseo ke di tsebang ho feta moo, ha hona tse ding ke di tsebang.

Nna ka pono ya ka ke bona hore, foromane ee o hlompha batho ba nang le tjhelete haholo, o bonwe ke lona lebaka la hore, ntho engwe le ngwe moo ho nang le tjhelete e haufi le yena.

Ha ke tlo ruta bana hore ba phehe dijo tsa setso, ke tlo ba budisa pelaka mona, ba shebe ntho engwe le engwe e ke e etsang, le nna ha ke tla ho bona, ke tlo ba ruta, ke ba shebe . Ntho enngwe le enngwe e ba e etsang moo.

Ha o nyetse ha bo ntshetse mahadi mona Afrika Borwa, e tshwana e le ho nyala in community of property , ntho engwe le ngwe ya rona e ka ho lekana le hare ka thola .

Nna ka nnete ho pheha se dintho tsa ka, ebile dijo tsa setso ha ke tsebe ho dipheha, ke ya phehelwa nna nako e ngata.

Nna ha ke kene kereke, hobane ha ke believe-e ho ntho tse nang le regious ka hare. Ke dumela ho Modimo le badimo.

Nna ke bona moetlo oo wa Mazulu le Maswati o se hantle, hobane ke bona feela o nka ngwanana, a monyane a sa tsebeng letho o bo mo nka jwalo .

Nna ho ha ngata dintho tseo, e be ele hore ha ke di kene haholo be ke itholetse feela, ho mabaka a teng a etsa.

Nna ha ke soka ke ya lebollong, ha ke tsebe hore lebollong ke eng, ebile le banana, ha ke tsebe ho ba yelang.

Dijo tsa setso di monate haholo, di re hopotsa le hore, mme ona pheha jwang , di dula di monate ha dipheuwa kantle ka pitsa le patsi di monate haholo.

Nna ne ke bona hore se seo ne se sa loka, hobane motho tlameile a ikgethele motho eo yena a mo ratang.

Eya kannete ke ile kea bona, ntho e etsahala meketeng, empa ke tsebe hore lebaka ke le efeng.

Sesotho sa monna ke hlooho ya lelapa se bolela hore monna ke yena a tlamehang a nke diqeto kaofela ka tlung.

Nna ke bona dijo tsa setso di le monate, di ho kopanya kaofela , di-Family le batho ba re a isanang mooho. Jwalo ho betere ha di pheuwa jwalo hobane ebilane le bo mme, ke bona hore ba kgona le ho kopana ka dintho tse hantle jwalo ka di-society.